Kufuneka umazisi wakhe, kufuneka imali akhona-ke amabulungelo lapho bangakutlhogi khona imali bese-ke kuyokufuneka nokuthi umuntu eze nencwadi yangekosini yangekhabo lapho ekhombisa isiphande sakhe la ahlala

Kuqakatheke khulu bona avule i-akhawunthi yebulugelo, ukuze azokwazi ukufaka khona imali ngobana esikhathini sanje, akukaphephi ukuthi imali ihlale kuwe begodu nayisebulungelweni iphephile, iphephe khulu.

I-akhawunthi yebulugelo ivulwa ngokuthi umuntu athathe umazisi wakhe, athathe imadlana leyo ezobe bayitjhwile ukuthi bayifuna ngebulungelweni. Athathe kanye nencwadi enesiphande sakhe. Nakafika ngebulungelweni kulapho bazomsiza khona, bamvulise i-akhawunthi. Wena uwedwa usekhaya angeze nokho wakwazi ukuzivulela.

Imibuzo umuntu angayibuza lokhanyana nakavulela i-akhawunthi kokuthi ingabe iphephe kangangani i-akhawunthi leyo, nokuthi qobe nyanga bazombhadelisa malini begodu iye, ngikho lokho umuntu angakubuza.

Ulikhetha ngokuthi, ukhambe uwafanisa woke, ungene ngaphakathi kenye nenye ufunisise ngakhona ukuthi ingabe babiza malini ukuthi ube ne-akhawunti khona. Ubuze izinto ezinjalo kuwo woke lamabulungelo bese-ke, uzokhetha leyo efanele iindingo zakho, kiwo wona la, ebowukhamba uwafanisa ulinganisa ukuthi ngiyiphi ebiza khulu ngiyiphi engabiziko njalonjalo.

Ibulungelo liyivikela kuhle imali yami, ngombana kune-number, namtjhana khengithi kunenomboro ekuyiyiphini, eyaziwa ngimi ngedwa. Iphini le, ngiyo eyenza bona imal yami ibulungeke begodu ifihleke, akekho omunye umuntu oyokwazi ukuyikhipha ngaphandle kwami.

Iforomo lokuvula i-akhawunthi ligcwaliswa nge-ballpen enzima, begodu kufuneka bona iforomelo uligcwalise ungaphakathi ebulungelweni ukuze, ungekhe utjhaphe begodu uthole sewufaka izinto ezingafunekiko.

Imali leyo ngeyokuthi, i-akhawunthi le, isebenze lokhanyana nayinganamali ayikwazi ukusebenza, kodwana lokha nawuqeda ukuyivula bakufakela imali le, ukuze i-akhawunthi le, isebenze.

Iphini kuyinomboro yami ezobe ngiyiphiwe yibhanga, namtjhana ngizikhethele yona mina iyifihlwa iphini le. Iqakatheke ngombana yaziwa ngimi ngedwa, begodu ngiyo eyenza bona imali yami ivikeleke lapha ebulungelweni, kungabi lula kuthi omunye nomunye ayikhiphe angebele.

Indlela ephephileko yokusebenzisa i-ATM kukobana ujame, wenze isiqinisekiso sokuthi hlanu kwakho akunamuntu, begodu ungavumi ukusizwa nanyana ngabe ngubani. Kufanele ubawe unogada bona akusize laphonyana nakube ukhambe uba neentjhijilo ja.

Ukuze bafune amaphepha la, ukuze bazi ukuthi babone ukuthi umuntu ebamvulelako lo, uyaphila, nokuthi akasingutsotsi, nokuthi aksimuntu okufunwako na, ngakho nasivula ama-akhawunthi emabulungelweni kufuneka umazisi womuntu.

Iye, amaqhegu neenlukazi bavumelekile bona bavule ama-akhawunti nabo bakwazi ukuphosela esivivaneni.

Umuntu angalithola kuhle ilwazi nge-akhawunthi yakhe, lokhanyana nakaba ne-app kumaliledinini wakhe namtjhana avakatjhele igatja lebulungelo lapho avule khona i-akhawunthi yakhe.

Umuntu olahlekelwe likhathi lakhe lebulungelo kufanele bona msinyazana khona lokho, abethathela umrhala la avuea khona ikhathi lakhe lebulungelo ukuze bakwazi ulikuvala begodu abotsotsi bangakwazi ukulisebenzisa.

Umuntu nakalahlekelwe yinomboro yakhe yokukhipha imali, laphanyana ku-App yakhe angakghona ukuthi, enze enye inomboro namtjhana ubulula bakhona akaye ngebhanga, bakwazi ukumsiza, ukumtholela elinye ikhathi lapho azokukhetha khona enye inomboro eyifihlo leyo azoyikhumbula yena.

I-debit card likarada lebulungelo lapho ufaka khona imali. Leli ikarada omunye nomunye uba nalo, begodu akufuneki izinto ezinengi lokhanyana nawuyolivulisa.

Umuntu olungele ukuthi angavula i-akhawunthi kufanele bona abe nemnyaka ematjhumi nobunane.

Iye, itheknoloji iwalethile amatjhuguluko, ngombana kwanjesi sewuyakwazi bona uzivulele wena i-akhawunthi ngendlini yakho uhlezi phasi, lokhanyana Uberegisa umaliledinini wakho. Ube ne-inthanethi uyakwazi ukuzivulele wena, i-akhawunti ngaphandle kokobana uye uyokujama umjeje.

Kuqakatheke khulukhulu ukonga imali ukuze nawufika ngaphetjheya lapho uya ngakhona uzokwazi bona ikhambo lakho libe likhambo elihle begodu ukwazi nokuthi uyisebenzise kuhle imali ingakutlhayeleli phakathi nesibanga.

Into eyenza bona imali idleke nawunekhambo kukuthi izinto zikhambe zikhuphuka intengo iyatjhuguluka iyaphasi iyaphezulu into efana nalezo ngizo ezivame ukuyenza bona imali inande idleka.

Ukuthi into engasiza umnakwethu la kukobana abe abe nalapha abhala khona icebo lakhe lezeemali ukuze angasebenzisa imali endluleleko ayibhale phasi ukuthi nangiya endaweni nje ngizokuberegisa imali engaka. Lapho-ke uzokwazi ukuyonga imalakhe begodu abone nokuthi uzoyisebenzisela ini

Into evane ngiyenze esiza mina kukobana ngisebenzisa umaliledinini wami ngiyabhala lapho izinto engizitlhogako nokuthi zizokufuna imali engangani. Nokuthi mina nginemali engangani ngiyokusebenzisa imali engangani ngisale nemali engangani iyangisiza khulu into enjengaleyo.

Kungaliphazamisa khulu ikhambo lomuntu ofuna ukuvakatjhela ngaphetjheya lokhanyana amandla weranda ayehle enyuke. Ngombana nawungatjhejiko uzokuthi uphethe imali enengi kanti nawufika ngaphetjheya ngale imalakho ibe iyincancani khulu. Kuyomsiza nje umuntu kobana abeke imali enengi angayi ukuze imalakhe ingapheleli endleleni.

Imali yangapha amaranda awalingalingani nemali yangaphetjheya, ngaphetjheya basebenzisa US dollars. Nawuqathanisa iranda uliqathanisa nama-dollar wangale nge-Amerika, amaranda mancani khulu kunewe-Amerika

Ngingathi ngaphambi kokuthi umuntu ayokukhamba ayokukhwela isiphaphamtjhini sakhe leso. Kungabalula khulu ukuthi aqale amahotela la angakghona ukuwabhadela la angabizi khulu ametjhanise bona leli ngabe libiza malini leli libiza malini lokho kuzomsiza bona angaberegise khulu imali.

Kufanele umuntu enze isiqinisekiso sokobana uthenga ithikithi lakhe lapho kuthengiswa khona amathikithi weemphaphamtjhini. Lapho athengiswa khona okusemthethweni azame ngeendlela zoke ukuthi uyabaleka ukuthengiselwa babantu amathikithi weemphaphamtjhini.

Kungafanele bona benze isiqinisekiso sokobana bayayifunda imali le bona ibalwa njani. Begodu bazi bonyana imali le nayitjhuguluka bayisa emalini yangaphetjheya iba yimalini lokho kuzokubalula khulu kuyobasiza nabo.

Kuqakatheke khulu ngombana kwenza bona nalokha nakube intengo tjhuguluka iyatjhuguluka wena uhlale unemali eyaneleko nokuthi imalakho ingakupheleli esibangeni.

Into evamise ukuba sitjhijilo khulukhulu kukobana imali yeSewula Afrika amaranda ayinamandla khulu. Ngalokho-ke nabafika bayitjhugulule ibayincani khulu. Lapho okhunye uthole ukuthi umuntu ubeke imali ethizeni nakafika ngale ibayincani khulu.

Kungombana umnotho wangapha eSewula Afrika uyabogaboga. Kanti umnotho wamanye amazwe uthola ukuthi awubogabogi ukhamba phambili. ISewula Afrika yona nokho idosa emhlweni mbinjana.

Iye, umuntu kufanele bona azi bona nakaphethe imali elingana ne-hundred rand amakhulu wamaranda nakawatjhugulula awasa mhlamunye kuma-dollar usala nemalini. Lapho kuzomsiza khulu nokuthi ahlale ahlele kuhle intozakhe.

Kufanele bona wenze irhubhululo lapha ku-internet. Ubukele khulu iindaba lapho uzokwazi bona imali yakhona ibalwa njani nokuthi ikhambeka njani amaranda wangapha nakangaka nase alinganiswa nemali yangaphetjheya ayobayimalini izinto ezinjalo.

Kuqakatheke khulu ngombana imali yangapha nemali yangakwelinye ilizwe ayilingani.

Iindleko, iindleko begodu nalokha nawukhambileko wafika ngale. Uthole imali itjhuguluka esuka kuma randa iyakuma-Pounds.

Umnakwenu kufanele bona abhale phasi ihlelo lakhe elibizwa bona yi-budget. Ahlale alibhalile lapho bazokubona ukuthi imalakhe uyisebenzisela kuphi ini begodu abhale kuthi imali ayoyisebenzisa iyoba ngangani.

Ngilandela ama-app, akhona ama-app engiwasebenzisako. Ukuthi angisize ukuthi ngihlele kuhle endabeni zemali bona ngingoni imali enengi, namtjhana ngenze isiqiniseko sokuthi imali engiyiphetheko yanele.

Lingaphazamiseka khulu ihlelo namtjhana ikhambo lokuvakatjha. Ngesibanga sokuthi mangiphethe mhlambe imali engaka kandi amandla weranda azokwehla. Imalami iyokugcina seyitlhayela.

Kungombana into amenze ukuthi imalakhe ifike ngale itjhuguluke. Kungombana imali iranda lincani khulu nalimadaniswa nemali yange-America.

Ngingamyelelisa bona kufanele bona aqale izinto ezingathi, ozokukghona bona azibhadelele. Angayi eentweni lezi eziphezulu, emawotela aphezulu namtjhana isiphaphamtjhini lezi ezidurako eziphezulu no.

Umuntu engingamtjela bona enze isiqinisekiso sokuthi uthenga ithikithi lapho ku-ticket pro namtjhana ngaphakathi estolo e-Shoprite, Checkers njalonjalo angathengi ebantwini.

Kuqakatheke khulu bona uhlome imali ngefanelo. Ukuze angatlhayelelwa yimali kandi usesekude nokuthi ubuye.

Kukuthi lokhanyana nabatjhugulula imali, bayise kwelinye ilizwe. Ivele ibe yincani kandi lokhanyana umuntu nakakhona ngapha eSewula Afrika imali yakhe uyibona yinengi.

Kungombana imali yeSewula Afrika, umnotho wangapha uphasanyana kunamanye amezwe.

Iye umuntu oya ngaphetjheya ukateleleke khulu bona azazi iimbalo begodu azi nalapho lapho uyakhona ukuthi imali ibalwa njani. Lapho angekhe bamugalaje.

Njengomuntu onekareko yamakhambo aya ngaphetjheya. Kufanele bona uzijayeze iimbalo. Uzifundise ukuthi imali enarheni engiya kiyo ibalwa so. Imali yakhona nayilinganiswa neranda kuba yimalini.

Iye kuyakghonakala ungaya uyokwenza, uthenge ithikithi edoyilweni laboflayi bese-ke uye lapho ukufuna khona ihliziyo yakho khona ngapha eSewula Afrika.

Iye kufanele abike bona uyakhamba. Ukuze nakafika ngaphetjheya kungekhe kwaba nemizukuzuku. Nasiza endabeni zeemali nakho koke lokhu.

Into encono phakathi kwazo zombili kuphatha imali ibe ngaphakathi kwekarada. Ukuze uzokwazi ukobana uvikeleke lokhanyana abotsotsi bangakubambi ikunzi.

Ungakghona ukubona kuthi imalakho ikhambe bunjani lokhanyana nawungenako ngebhanga. Ubabawe bona bakwenzele amaphepha wakhona abizwa nge-statement. Lapho-ke uzoyibona imali.

HIV.

Ikarada lemali ngekhambo begodu lisiza. Ikarada elinemali ngileli lemali elikwazi ukuthi ukwazi ukulisebenzisa ukuthenga. Ukusebenzisa imalakho njalonjalo, kanti lisiza khulu ngombana nawumumuntu onemali enengi angekhe uyikhiphe ngesikhathi sinye.

e-United States of America basebenzisa idola, i-British, iPound. eBotswana yiPeru.